Tjhe, ha ke motho ya ratang maeto. Dikotsi tse etsahalang mebileng ke tse kotsi haholo le tse tshosang mme ho bobebe hore re ka thola kotsi ka maeto. Batho ba se ba tlola molao ya tsela ka tsela e makatsang. Ha jwale batho ba se ba kganna ba sebedisitse tahi, mme sena se ka etsa hore batho ba sa sebedisang tahi ba amehe ha bobebe kotsing. Ka ho nka se thabele ho nka leeto ka hore ke ikise kotsing ya koloi, mme le menyetla ya hore motho a hlokahale kotsing ya koloi e hodimo haholo.

Ee, ke a di sebedisa dibese tse fihlang makeisheneng ka nako tsohle. Ka hobane ha di tshwane le ditekesi tse potapotang ka batho pele di tla theola batho. Ee, di tsamaya haufi le mo ke dulang teng mme di fihla ka pelenyana ho isa motho mo a yang.

Ee, nka kgothaletsa batho ba baholo hore ba sebedise mokgwa wa e-hailing wa dipalangwang. Ka hobane dia tshepahala, mme dia tsebisahala ka tsela ya hore di register-uwe hore di ka tsamaisa batho. E-hailing ke mokgwa wa dipalangwang tse potlakileng, mme di fihlisa batho ka pele moo ba yang teng.

Ntate, ke hlahelwa ke mathata tabeng ya hore o na le sethunya. Batho ba tshaba ho bua le nna hohle mo keyang kapa moo ke tla be ke le teng mme ha ke na le metswalle ho hang. Ka baka la hore o na le sethunya. Ke ne ke kopa o tlohele ho bontsha kapa ho hlahisa sethunya moo o leng. Ka hobane sena se ka etsa hore bophelo ba ka bo tshwane le ba batho ba bang.

Dumela mohlomphehi kea tshepa o phetse hantle. Ke nna Taola ke tsamaya le metswalle ya ka meraro e leng Koposi, Lerutle la Sethunya. Re tswa Gauteng motseng wa Mashayeng re lebile Kapa. Empa re bona hore re lahlehile leetong la rona re ne re kopa tataiso ho tloha moo re leng ho leba mo re yang teng e leng Kapa.

Ke hlophisitse di tjhelete ka mokgwa wa ho etsa karete ya mafura a koloi feela. Moo ke behang tjhelete ya mafura feela. Ka tsela eo ke kgona ho qoba ditheko tsa mafura ha di phahama le ha di theoha. Ho etsa bo nnete ba hore ha ke hloke mafura a koloi.

Moo ho emisang teng, nna taba ya pele eo ke e etsang ke ho ya ka phaposing ya ho ithusa ho etsa hore ke sebe le mathata tseleng. Ha ke tswa phapusing ke tla leba ho reka dintho tse kareng metsi, dijo, seneke. Ke be ke otlolla maoto hore a seke a tshwarwa ke kerempe ya maoto. Ke ho kobeha nako e telele ka tekesing.

Dimpe tsa e-hailing ke hore e-hailing e ditheko tse hodimo . E-hailing e nyolla ditheko ka sehla se fapaneng. Nakong tsa Keresemese e-hailing e patadisa theko e se e le habedi. Dintle tsa e-hailing ke hore e tholahala ka nako e nngwe le engwe eo motho a e batlang. Hape e kgona ho beha le ho isa motho moo a batlang teng.